Bona, ha re no ba etsisa ka fost, re ka mpane ra ba botsa hore motho o good ka eng. Motho ke se fe a leng good ka sona, re be re mo etsisa sona kapa hona re tshepise mokgomelo o itseng ha re etsa bo dipapadi. Re etse di tournament jwalo. Ee, mokgomelo o itseng mohlomong baka thola jersey eng eng le offer ya dijo, ha jwalo-jwalo, ee.

Atjhe, motswalle, bona akere wa bona hore esale batjha, nna dilemo se diile, seke phakisa ke kgathala, ha ke no kgona ntse ke matha le bona, ke gym-a le bona mpalle, etlare ke gym-a le bona moo bare ba gym-a ha se ba kena mofuthung nna se ke kgathetse monna. Atjhe, jwale ke ba romelletse kwa thakeng tsa bona hore ha se ba le mafolofolo jwalo, ho mathuwa ho gym-i wa jwalo. Ee bona hae ba kgutla hantle nje ebile le mmele ya bona e dula e le hantle motswalle ya bona e na le di-vitamin hobane mona ba ba jwetsa hore ba je eng ba ska ja eng, ba ba kgothalletsa hore ba ska dula ba ja dijo tsena tsa mafurafura ba dule mmele wa bona o le strong.

Atjhe, nna ke rata Lionel Messi number ten. Atjhe abuti o la o na le discipline o na le mokgwa, o na le hlompho, o e tshwere hantle, o bapala hantle, o bapala ska motho a nang le kelello ee, Atjhe o tsebe hore he, ha ke sa shebella yona bolo, ke shebella bo bona bo di-basket ball-o bo di-hockey, le yona golf ee, ke tsona tse ding tsa dipapadi tseo ke di ratang.

Atjhe! Dipapadi di bohlokwa hobane dipapadi di ho ntsha nthong tse ngata, di ho ntsha bokebekong ka nako e tlamehileng o kebeke ka yona o tloha ole gym-ing. Ko re o ithuta tse itseng and-e dipapadi di o tlisetsa hlompho hantle le hore di o ruta le hore bophelong tlamehile ha o batla hore o dule o le mqemani, o tla ja dijo tse jwang o ska phela o ja mafura feela, ee. Hobane o tla re ha o tswa le gym-ing moo, o tle dipapading, o lo practice-sa, o kgutla o kgathetse hampe, ha hona nako ya hore o tla apara ka bo ma two o lo seba o tshwara poho. Atjhe.

Ao, ngwaneso a na o no tseba hore ska batho bao ntse o ba shebelletse jwalo, o ntso kenya di-like o subscriber moo, wa tseba hore ba kgola batho bao. Ee keya o jwetsa le wena o ka nka di-video tsa hao o di etsa moo o nontso o post-a le ba bang ba o shebelletse ba ntse ba like-r e be wa qhaza e be o etsang o etsang eya ha ntso kgola hao fihla limit-inyana e itseng ya di-likes kapa di-subscribers o tsebe ho na le call o tla e tholang, ba kopa hore o ba advert-aezetse dintho tse jwalo jwang- jwang ba bang ba o batlela eng eng o wa o thola mosebetsi ee, le ska be la re mosebetsi ha o yo, wa e thola tjheletenyana yeo o ka kenyang letsoho ka yona ka tlung ka moo.

Nna ne ke le motho le bolo, ke ithatela bolo haholo ka bapala bolo, ke re ketjho le mosebetsing ntse ke e bapala bolo. Wa mpona kajeno mmele wa ka o ntsole jwalo ntse ke eme fele hantle tjena ke ka mokgo le bana ba sekolong sa lona ba makala. Bare, ke ntate wa hao oo. Ha ke ya tsofala hake jwang hobane ke ja le hantle. Di nthusitse haholo, di nthusitse bophelong di ntshitse di chommie-ng tse sa lokang. Bona jwale he ke jwang, ke tjena ke tjena ka baka la ho bapala dipapadi.

Atjhe, ngwanaka o ska fela moya, o ska fela moya ntho tse tjena diya etsahala. Wena ha o ka tiselletsa feela practice-ng moo, wa tiselletsa wa ipha nako wa ska bana le nako ya di-chommie le eng le eng o be na le nako ya ho sheba future ya hao ko re o ko inahane wena ka bo wena hore ho shota kae wa tshwarella moo atjhe keya o jwetsa selemong se tlang o kene, o kahare and-e nka o thusa le hore keo thuse hore ha o ka ba ore ha ona motho o tla practice-sang le yena.

Atjhe, nna ke ne ke le sebapadi coach waka o laka ntjwetsa hore ntho tse di hloka hore o be na le mamello, o be na le kutlwisiso, o hlomphe, hlompha a maholo le a manyane, o je jwang o je eng le eng tse tla o etsa o build-e mmele o build-e stamina. Eya yena o la nthusa hake batle ho qapa leshako , o la nthusa e la nsebeletsa bona jwale kajeno.

Mosebetsi wa sehlopha hantle-hantle haholo o batla le ratane, le bena le kutlwisisano le ska tellana le sebedisane ntho eo e yetsa mosebetsi wa lona o be bonolo ho ba bonolo haholo ka tsela e makatsang hobane le ya sebedisana hore mang o tla etsa jwang mang a etse jwang mang ibile yena a ba sa etsa jwang. Ke ho sebedisana ka sehlopha hore ntho tsa lona di tsamaye hantle ka makgethe.